Data e jang tlhwatlhwa e ko godimo e dira gore batho ba seka bona mebereko, mme ka gore data ga ya ko godimo le batho ba tla be ba sena go sena one matlole, a go reka yone data e ko godimo eo, mme ebile gape e ka gore batho ba sa itse go berekisa megala ya letheka ebile le go tsena ka inthanete, mme gape seo se dira gore motho, go nne matsapanyana go bona diphatlha tsa tiro tse e leng goreng di tlabe di bapisiwa tswe mo inthaneteng.

Nna ke dirisa e go teng ke WI-FI data, mme yone ga e tsaya e ntsaya kgwedi yotlhe, ke yona ena e sa feleng, mme ke patela makgolo a le supa kgwedi le kgwedi, gore ke be ke tlhopile yana e na le dilo tse di botoka thata, ga e fa le, ga nke bosigo ke re fedile, or ke iphitlhela letsatsi lengwe gote e fedile, nnyaa yone e phela e le teng kgwedi le kgwedi, go sa kgathalesege gore ke e berekise go le go kae.

Mo kgweding e fitileng, ke rekile tlhatlhwa fela e ka nnang e le ka nang le lekgolo, ka gonne fa ke le mo lapeng, ke berekisa WI-FI data, mme ga ketswe ke gone mo ke berekisang data ya phone, yone e ntshotse di beke di le tharo fela, mme ga o le motho yo berekisang data o tshwanetse o lebelele gore ba bapatsa data e ntseng jang mme ka tlhwatlhwa e leng, mme wena o tshwanetse o netefatse o tlhopha e leng gore e tlile go go berekela thata ka tlhwatlhwa e ko tlase, mme gape o bona o tshwanetse o bone gore, e tshwanetse go go tsaya sebaka fa o sena go e reka.

Ke data ya di gig le masome a matlhano, ka gonne ke o ne e nka bonang gore e ka ntsaya sebaka sa kgwedi yotlhe, mme nka rata ga e tsena, e tsene kgwedi e nngwe le nngwe ga e simolola, ka gonne ke tla be ke itse gore ga kgwedi e simolola, data ya tsena.

E ka thusa ka gore fa o isa application ya gago ya mo mebereko e le go teng ke CV e ka tsena nou yana mme ebile o ka bona karabo gona ka motsotso ka gonne go tla be go na le network-e e leng bonako, mme ebile gape ga o shebile motshameko or tshameka metshameko mo mogaleng wa seatla, e tla be e le gore motshameko ga o tle o ema-ema e le gore network-e e iketlile, e tla be e le gore o relela fela, mme ebile go sena matsapa ape a seng kang.

Ga o tsenya data o tla tlhampe pele o ye go reka mowa kwa lebenkeleng e leng airtime, o e tsenye mo founung ya gago, mme ebile morago ga moo ebe o ya ko di ko di-operation-eng tsa gago tsa phone, tse o batlang go reka data ka tsone, mme ka di network-e di farologana, tse dingwe o tobetsa, naledi nngwe nne le supa, o bore hash tse dingwe di a farologana jalo le jalo, mme o bo o tlhopha data yo o batlang go ya reka ko mme ebile gape e tlileng go tsaa sebaka, ka airtime ye o tswang go e reka kwa lebenkeleng.

Nka netefatsa ke dirisa fela fa go le botlhokwa, ga ke tsamaye ke tsena ka mafaratlhatlha ke sheba le di-video tse e leng gore, di mo mafaratlhatlheng, nnyaa nka netefatsa gore ke bua le balelapa fela fa go le botlhokwa, mme ebile gape ke tla ke itshupa ke e tima mo mogaleng wa seatla, ga ke tlhole fela ke itshibile letsatsi lotlhe, ka gonne fa go ntse jalo ya jeega, mme ebile gape ga ke tsamaye ke mpolelela batho gore ke na le data e lekaneng ka gonne, ba tlogana ba nkopa gore ke ba segele le bone.

Nna ke rata mokgwa wa go ya kwa lebenkeleng ke reka mowa, mme ke be e e fetolang gore e nne data, ka gore one ke a itse gore fa ke sa batle data e rileng ke batla e nnye, mme e kgona go sala ebile ke kgona go sala ka moya, ke be ke kgona go bua ka mogala wa seatla le ba lelapa or le ditsala. Mme ga ke rekile data fela, ke a go palelwa ke go kgona go founa ka nako e e botlhokwa, mme ga wa tshwanela go reka data e ntsi thata go fitlhelela e fela, nnyaa o tlampe o re ke lekaneng, e tlileng go e berekisa for dilo tsa botlhokwa fela.